Nakong e fetileng ya dikgetho mona Afrika Borwa, ke ile ka utlwa se seng nnete e leng maka a fafaditsweng marangrang le ditabeng. Hore IEC e amana kapa e na le dikamano le mokgatlo o busang. A mang a maka kileng ka utlwa ke hore IEC e utswitse dikgetho nakong eo diphetho tsa dikgetho di ne di tla, ho na le mokgatlo o ileng wa ba ya Lekgotleng la Dinyewe. ho se na bopaki kapa o hlolehile le ho hlaisa bopaki bo le bong bo bontshang hore IEC utswitse dikgetho tsa teng. Le hana jwale ke dumela hore nyewe eo e ntse le Lekgotleng la Dinyewe, mme e bile bothata kapa e bile ntho e ileng ya utlwisa bohloko haholo kapa ya tshwenya maikutlo a ka haholo. Hobane nneteng feela ke hore IEC ha ho na moo e amanang teng le mokgatlo ofeng kapa ofeng wa dipolotiki. Empa ke sehla se ikemetseng sa molao sa mmuso wa Afrika Borwa.

Ke dumela hore bana ba ka ke boikarabelo ba ka, haebe ho na le bothata hore ba kgone ho etsa mosebetsi ona wa bona wa sekolo, mme e be library e se e na le mathata a hore ba kgone ho sebedisa Wi-Fi ya bona. Ke boikarabelo ba ka jwalo ka motswadi ya batlang hore bana ba hae ba rutehe hore a bone hore o etsa bonnete ba hore o kgona hore a fumane Wi-Fi bakeng sa thuto ya bana ba hae. Ho molemong wa ka ho molemong wa bona jwalo ka motswadi ya ba tlisitseng mona lefatsheng, ke boikarabelo ba ka ho etsa bonnete ba hore bana ba ka ba fumana Wi-Fi ba fumana thuto, ba kgona ho etsa mosebetsi wa bona wa bona wa sekolo. Ha se boikarabelo ba mmuso ho re hodisetsa bana, empa boikarabelo ba ka jwalo ka motswadi ke ho etsa bonnete ba hore mmuso moo o thusitseng teng, le nna ke kenya letsoho jwalo ka motswadi, ho etsa bonnete ba hore bana ba ka ba fumana bokamoso bo ba bona.

Ka letsatsi ke sebedisa hora tse tharo ke shebane le metjha ya ditaba, ke sebedisa hora le halofo hoseng ha ke tsoha ka hora ya bone hoseng. Ke shebane le ditaba tse etsahetseng bosiung bo fetileng. Ke sheba ditaba ho hlaha marangrang a fapaneng le bahlahisi ba fapaneng ba ditaba lefatsheng kaofela. Ke sheba dikanele tse fapaneng tsa matjhaba tsa ditaba, ditabeng mona ke sheba ke sheba dipolotiki, ke sheba moruo, ke sheba le tsa dipapadi. Ha mamorao hape mantsibuya pele ke robala, ke nka nako e ka etsang hora le halofo, ho shebana le ditaba, ho shebana le hore ho etsahetseng letsatsi leo kaofela, moruo, dipolotiki, technology le tsohle tse etsahetseng ka letsatsing leo. Ke sebedisa phone ya ka ya thekeng ho sheba ditaba tseo le ho tseba hore na ho etsahalang haufi le nna.

Ke dumela hore ke ne ke tla etsa bonnete bohle ba hore ke kopanya setjhaba sohle se haufi. Mme ke leke ho hloma seteishene sa lehae kapa community radio station. Moo ke tla beng ke shebana le ditaba tsa selehae tsa setjhaba. Ho ya ka hore na ke sebakeng se feng, e ka ba sebaka sa lebatowa se moo ke leng teng, kapa sa provinseng eo ke leng ho ho yona. Nka etsa bonnete ba hore ke kenyelletsa setjhaba mererong yohle, haholo jwang batho ba batjha hobane ke bona ba hlokang ho tseba ka ditaba, ho ba le tsebe le kutlwisiso ya se etsahalang. Mara ya bohlokwa-hlokwa ke hore ke etse bonnete ba hore ke tshwara ba mmusong hore ba be le boikarabelo diketsong tsa bona, haholoholo jwaleng ho phetha ditshebeletso tsa setjhaba hobane setjhaba hohle mona se lla ka ditshebeletso, mme batho ba mmuso be leng hore ba kgethuwe ke setjhaba, ha ba fumanehe ha bonolo.